Dikgang tsa pholo, go dirwa ka ditsela tsa go fana ka dikgang tse di tlhamaletseng go godisa go itse ka ditlhabololo tsa pholo le go amogela ditlhaloso tse e di loketseng mo di -computer-ng le go tswa mo di kuranteng. Dikolo tsa pholo, tleliniki le dikarolo tsa go leka dilo thuso ya bagodi ba sa sefile le ba keletsweng.

Tlhokomelo ya bagolo ke lelapa, e botoka e le tota ka gore e tla le lerato le gore ke batho ba ba go itseng empa ge ba lelapa ba ya mesebetsing go thoma go pala go tlhokomela bagolo ke mo re ka reng ba ka isiwa ko tlhokomelong, ko dintlong tsa tlhokomelo ya bagodi.

Mo setsong sa batswana go dumelwa gore batsofe ke batho ba ba nang le kitso, maitemogelo le botlhale. Mekgwa e jaaka go ema fa mogolo a tsena, go mo tlotla puo e siameng le go se ba ganetse e ruta bašwa gore batsofe ke batho ba botlhokwa. Ka jalo maikutlo a rona a agiwa mo kgopolong ya gore go tsofala ke tlotlo e se nang bothata.

Mo ditsong tse dintsi tsa setso sa Africa lelapa ke lone la ntlha mo go tlhokomeleng batsofe. Go lebelelwa e le maikarabelo a bana, ditlogolwana go tlhokomela bagolo ba bone. Motho ke motho ka batho, bagolo ga ba tshwanela go laiwa ke lefatshe ba tlhokomelwa ke bone ba ba agileng le bone. Fa lelapa le palelwa ke go tlhokomela mogolo go tsewa ekete ba mo tlogetse mme seo se ka tlisa ditlhong mo lelapeng.

Mo tikologong ya Pitoria, Gauteng, Africa Borwa eo re buang ka yone go na le ditsela tse di farologaneng tsa tshegetso le ditirelo tse ditshwanetsweng go tlamela bagodi. Go na le caring mo Gauteng. Go na le park care, go na le ADASA, go na le get well caring Johannesburg.

Go na le mafelo a setšhaba, puso ya Africa Borwa e tshegetsa lelapa ka dikhubamelo tsa setšhaba jaaka older persons grant le grant in aid. Go na le mafelo a poraefete ao a bidiwang di-old age home le frail care centers. Go na le ditirelo tsa mma ga mogogolo mo legeng, home-based care.

Tswafatso ya phenšene le grant in aid go tshwanelwa ke go lekanyediwa le palo ya botshelo mo lefatsheng go dira gore bagodi ba kgone go phela ka serithi. Thuso ya ntlo le dijo e e dirwang ka mafelo a selegae kgotsa board based programmes. Tlatsetso mo mafelong a tlhokomelo, go aga mafelo a oketsegileng a frail care residential homes mo metse le mafelo a magae. Ke tseo ke bonang gore di ka tokafadiwa.

Phenšene e fa bagodi mogopolo wa tshireletso, e bafa madi a baka a dirisang go reka dijo, diokobatsi, diaparo le tse dingwe. Batho ba le bantsi ba bagodi ba sena ditiro kgotsa ba ka se tlhole ba kgona go dira phenšene ke yone madi a bone a a botoka.

O tshwanetse go nna moagi yo molaong wa Africa Borwa, o nne le dingwaga tse di kwa godimo ga sixty, o dula mo Africa Borwa ka nako tsotlhe. O se kae tirong kgotsa o sena madi a le mantsi, go tlhokega ID ke ditokomane tse di tlhokegang ke ID, proof of residence, proof of income or assets, marriage certificate fa o nyetse, death certificate fa molekane a tlhokafetse. Divorce decree fa o kgaogane, medical records fa o na le bogole kgotsa o batla grant in aid le yone.

Pension-e ya puso e oketsa madi a tsenang mo lelapeng, bagodi ba le bantsi ba abelana phenšene ya bone le ba lelapa. Se se thusa go reka dijo, diokobatsi, diaparo le dilo tsa motheo. Fa lelapa le sena mongwe yo a dirang, phensšene e nna salary ya lelapa. Ke tshiamelo e kgolo mo malapeng a a tlhokofaletseng e thusa go duela tlhokomelo ya botsogo, e ka duela tlhokomelo ya mo lelapeng.